Go monate ka gonne nako nngwe monagano, nako nngwe go na le sengwe se o ithutang ka ga sona.

Ee, ka gonne 'tsatsi le lengwe re le bana re a gobala, jaanong fa re tshameka mo megaleng ga nkitla re gobala.

Gantsi go na le metshameko ya go tshwana le ya dipalo e leng gore wa ithuta, ebile wa tshameka go mme ditlamorago tsa motshameko o ke go nna botlhale.

Motshameko wa palo, motshameko wa kgwele ya dinao, go na le moraba-raba mo mogaleng le metshameko e le mentsi tota.

Se ke se ratang ke gore ga o tlhoke go ya kwa le kwa o ntse teng fa o o ntseng teng, go mme o itshamekela ka mogala wa gago wa letheka ntle le o tshwenya motho, ntle le go tshwenyiwa.

Gantsi go tlhokega data go ka tshameka metshameko wa mo inthaneteng.

Ke rata motshameko wa dipalo ka gonne ke motho le go ithuta dipalo, gantsi ke kgona tshameka phakela go fitlha maitsiboa go mme ka ithuta thata thata ka ga dipalo.

Kena karabo e maleba empa ke nagana gore ke ka foo tlamehileng o reke data, gore o tshameke metshameko ya fa inthaneteng.

Ke fa network-e kgonang go siama teng ka gonne motshegare ke batho ba le bantsi ba ba dirisang megala ya letheka.

go ya ka wena gore ke motshameko yo fe o ratang go tshameka, go tshwana le nna ke rata go tshameka motshameko wa dipalo go ithuta gore ke kgone go itse ka ga dipalo.

Go na le dilo tse e leng gore ga o a tshwanela go di lebelela fa inthaneteng tse e sa siamang, go mme o tlamehile o o itse gore fa o tsena fo inthaneteng o batla eng.

Ga se bo botlhe batho ba e leng gore ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, ka hobane go na le mabenkele fo ba rekisang data teng.

Ke ka bopa motshameko e leng ora bana fa ba o tshameka ba kgona go ithuta tse dintsi mo go ona, e mabapi le ka dilo tsa sekolo.

Dikotsi gantsi tse ke di itseng o lebeletse screen for nako e telele o ka bolawa ke matlho, ka kampo o lapisa tlhaloganyo ya ka gago ka hobane tlhaloganyo ya motho e batla go ikhutsa, mme o ikutlwe pele for nakwana e rileng.

O tshwanetse go ikhutsa, o iphe nako gore o monagano wa gago o kgone go fa o fetsa go tshameka.

Go ya ka nna metshameko e ya setso ke metshameko e kopantshang batho gore ba nne mmogo, go feta ya segompieno fa o tshameka o le esi mo mogaleng wa letheka.

Gantsi ke moraba-raba, ke diketo le kgati.

Ka go ba fa thuto, le go ba rotloetsa, le go ba bontsha botlhokwa ba metshameko e ba e tshamekang.

O tshamekiwa ke batho ba le ba babedi mongwe a le ka fa letlhakoreng le lengwe le o mongwe a le ka fa letlhakoreng le lengwe, ntse ba yona tennis.

Gantsi bana ba babedi mongwe tlamehile a a eme fa letlhakoreng le lengwe mongwe eme le lengwe, ba bofe mogala fa mathekeng a bona, o mongwe a tlola gantsi ga gona palo gore go ka tshameka ke bangwe ba bakae, go mme mogala mo o o tshwanetse go bofiwa ke batho ba le babedi.